Ukusebenzisa izithako zesimanje ezivela, ezivela kwezokuthuthukiswa kwezelimo njengama-vegetables okukhula ngezindlela izindlela, izindlela ukuze ukuze kuvuselwe izinkambiso ezikhona. Lokhu kungenza ukuthi ukudla kungahlangene nemikhiqizo yesimanje, kodwa kugcine izinto ezivela ngomsika ezifana nesikhathi sokudlala izitako ezijwayelekile noma izindlela zokupheka. Ukusebenzisa izinto zokupheka ezithuthukisiwe. njengezothando ezihamba phambili emaphepha .

Njengemikhosi yokudla, njengezinkomo zokusika noma izinkomo zethini. Ukudla kuvame ukuzihlinzeka ngezindlela yokuhlonipha, nokuthi kube nokwakhiwa okuthile kwesiko. Lokhu ukudla kuvame ukulungiswa ngokucophelela ekuhlinzelweni izingxenye ezibalulekile ezifana, ezifanele ukugubha emikhosi. Ukudla kungenza kwenziwe ngezindlela zamasiko, okungaba ukuhlanza, ukusika izilwane, njengezinkomo, izinkukhu noma ezinye izilwane.

Imindeni yamaZulu endaweni yasedolobheni iyaqhubeka nokugubha imikhosi eminingi yamasiko anjengamaZulu Festival, umkhosi wokukhahlelwa noma imikhosi yokuzala kwezinsizwa noma izintombi. Kwesinye isikhathi imikhosi ihlelwa endaweni evulekile noma ezindaweni zomphakathi ukuze ihlangabezane nezindawo nezidingo zendawo. Iziqala ezilungisa eziqala ezilungisa nezinhlelo zokuhlela izinkomo zesimanje zibe, zibe, zibe zibe bahle behlangana, bahleli behlangana. Ukudla, ukudla kwamasiko kubalulekile futhi imindeni esemadolobheni izama ukugcina izindlela zokupheka ezivikela kubazali nemiphakathi.

Ulimi luhlale lunomthelela omkhulu ekuqondeni nasekukhuliseni kwesiko nobuzwe. Ezindaweni zasemadolobheni ilapho abantu bephila ezindaweni ezihlanganisa izizinda ezihlukahlukene. Izilimi eziningi eziqala ukudlala indima ebalulekile ekuthuthusekeni ukuxhumana nokubambisana. Ukuhlangana kwezilimi njengesiZulu, siNgisi nesiBhunu kulezi zindawo. Kuhlolela ekubeni kube nomthelelo omkhulu ekubeni ezinye izindlela zokuxhumana, ukubandakanya, nokuthatha iziciko zivela kwezinye zivela kwezinye izilimi. Ukushintsha ikhodi phakathi kwezilimi lithinta ejwayelekile futhi kubonisa indlela abantu abamelana, abamelana ngayo.

Okokuqala, kudingeka ukukhetha ukukhetha uhlanga olufanele ekusentshenzisweni, ukusetshenziswa. Lokhu kuvamise ukuthi kube uhlobo lwesikhumba somhlunzi, isikhumba sombila, noma ezinye izinkuni eziqinile okungatholakala kwemvelo. Uhlanga oluhle oluhlukile ngokwemvelo. Ukuthi luhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka noma libanjwe ngokwemvelo ukuze lihlale isikhathi eside. Ukuhlola, ukuhlola kutholakala kwezinto ezidingekayo, izinto ezifanele ukutholakala zihlanganile amahlumelo. Izingxenye zokukhokhisa izimpawu zokusebenzisa nezinye izinto ezilungele izimfundo zangempela.

Ngicabanga ukuthi lo, ukuthi lo mbuzo ikhomba ekwabeleni ngezinto ezimnandi noma ezithile ezivela kubangani noma amalungu omndeni noma izindlela okuthinta ngayo impilo yakho. Uma, uma ifashini ikuphethe ngendlela ethile, kungaba ukuhle okwabelane umlando wokuthi ivela kuphi, kanjani ukuthi iziphi, iziphi izikhathi noma izizathu ezinhle izizathu ezenza ukuba nesikhathi esibalulekile kumuntu ofunda noma owabelana ngakho. Lokhu kungaba njengesipho, njengesipho sokukhumbula sokukhumbula ifenishi ethile noma indlela, umngane, umngane noma ilunga lomndeni athanda ukuthinta ngayo.